Inhlanzeko ibalulekile kakhulu. Ukuhlanzeka ikhona okumele sikuhambise phambili ukuvimbela izifo. Amagciwane lawa esiwathola ey'ndaweni ey'ningi ezahlukahlukene. Ngokubamba nje lapho onganake khona usubuya nawo. Ngakho kubalulekile ukuthi sihlezi sihlanzekile sihlonze nezandla ngezikhathi zonke.

Umphakathi nawo ungakwazi ukulekelela ngokuthi uphose itshe esivivaneni angithi nawo ezikoleni ukuze lezi ngane eziphuma emzini ey'ngathathi ntweni, nazo zikwazi ukuthi zibe nokudla ukuthe xaxa hlampe ekuseni ziyadla two ye-breakfast, emini ziyadla nangesikhathi mhlampe mase kuzophuma isikole, zikwazi ukuthi zibe nento ezizoyidla.

Ukufakwa kwamaskhi angisakuboni kubaluleke kakhulu, kodwa kwezinye izindawo uye ubone ukuthi ngathi, ayi, kuyadingeka la ukuthi ngathi umuntu engayifaka ngoba ziningi izifo ezinye ezithathelanayo ngomoya ey'ndaweni nje ubone ukuthi yabo angatheleleka kuzo, njengesifo sofuba nje kanje, ngaphandle nje kokuthi uzoze uhaqwe i-COVID-19. Kona-ke iy'thuthi ey'ningi zomphakathi ngoba kuminyanwa nje kanjani kuyadingeka impela, ngathi singazifaka kanye nasemamoli la kuphithizela khona.

Izingane kumele zifundiswe zisencane emabangeni aphansi kanye ngokubaluleka kokudla, ukudla okunempilo njengemifino. Kanti-ke nasemakhaya kubalulekile ukuthi zifundiswe futhi nakhona ukuthi zidle ukudla okunempilo kanye nokubaluleka kwako.

Ukusebenzisana ikhona ukwenza umsebenzi ube yimpumelelo ngisho ngabe kuthiwa ubukeka umkhulu kangakanani noma unzima kanjani, uma nisebenzisana umsebenzi niyakwazi ukuthi niwenze ngempumelelo nisheshe niwuqede futhi.

Le nto iqala ngokuthini? Ingako amadoda sicashana sodwa, nale nto yokuthi kwathiwa indoda ayikhali, hhayi, ngathi iyona eyabhidisa izinto.

Ukungabikho kwezinsiza ikhona okudala ukuthi kungasebenzeki kakhulu ezikoleni. Ezinye izingane zigcina sezenza izinto ekungezona izinto ezi-wrong ngenxa yokushoda kolwazi. Kanti nothisha futhi abanye abaqeqeshekile ngendlela efanele ngenxa yokushoda kwezinsiza kusebenza.

Kungaba nobungozi bokuthi ithambo lingasahlangani ngendlela yakhona, uma kuwukuthi liphukile ngempela ngeke lihlangane ngendlela yakhona noma lihlangana kuyothatha isikhathi kanti futhi-ke usazozwa nobuhlungu nje okuningi.

Akuzona zonke izinto ezidinga umtholampilo. Ezinye izinto ziyalapheka nje ngamakhambi esintu ngoba kudala vele imtholampilo yayingekho kwakusebenza wona amakhambi esintu lawa iwona ayelapha abantu besebenzisa wona. Angisho ukuthi konke ungalashwa yikho kodwa nje akukhona konke ukuthi sekumele ukuhambele uthi uya emtholampilo uyokulapha. Cha okunye kuyalapheka nje ngaphandle komtholampilo, ulaphe nje uy'hlalele ekhaya uy'phuzele amakhambi akho.

Kungamele esebenzisane nomuntu vele amfice ekhona osenolwazi olunzulu kunayo. Osenesikhathi ekhona la emkhakheni, bese ebeka umoya phansi engatatazeli.

Njengomphathi ezimweni ezikanje, shuthi kumele ngibe nezinjini okuyizona azosilekelela ekutheni makuhamba ugesi sisale sikwazi ukuqhubeka sisebenze kuze kushaye isikhathi sokuthi uyabuya ugesi sisasebenza, kungaze kume ukusebenza ngoba uma kuma ukusebenza ukulahleka kwemali, ukulahla kwemali ukuwa kwebhizinisi, ukuwa kwebhizinisi ukuphekala kwemisebenzi.

Ngesikhathi elinde imiphumela yokuhlolwa kumele efake imaskhi, ehlale endlini, engabi wuvanzi, futhi engasondelani nabantu, ehlala yedwa egumbini lakhe, ukuze ezophephisa nabanye uma kuwukuthi imhaqile ngempela le-COVID-19.

Akubanga nzima ngoba uwumsebenzi owufundele, kanti futhi nowuqeqeshelwe. Kanti-ke nokukhuluma nezingane njengomzali into ekhona nabo abazali nabo sixoxisana nabo.

Akubanga khona ukuqwashiswa okwanele kanye nezinto ezenzakalayo emzimbeni womuntu uma etholele lo mgomo, abantu abanikwanga ulwazi oluphelelele mayelana nalokho. Yingakho-ke abantu abaningi babethi uma sebewujovile sebezwa lezi zinto ezenzaka emzimbeni wabo, bebe nokuthuthuka besabe.

Ukuthi kuhlanganwe nabanye abantu kube nje nento esa-group la kuhlalwa khona kuxoxwe kanye nezinkinga ezibhekana kanye nabantu besilisa, kube yibo bodwa nje, kube neqembu la bazohlala khona kuxoxwe nje, kubhungwe.

Ngokuthi kuqashwe odokotela abasezingeni kanye nabahlengikazi abasezingeni nohulumeni bese efaka imithi eyanele.

Ukuthi kumele sithole ezinjinini ezizokwazi ukuthi ziqhubeke nomsebenze ziqhubeke nomsebenzi. Uma secishe ugesi, umsebenzi ungami siqhubeke sisebenze kuze kushaye isikhathi sokuthi uyabuya ugesi.

Ngingawakhuthaza ngiwatshele ukuthi kubalulekile kakhulu, ngoba lokho kuzosiza abantu abaningi, ngeke kusize umuntu oyedwa, kodwa kosizo abantu abaningi kuphephise nabantu abaningi kugcine nabantu abaningi bephilile nabanye bephumile kule mgilamikhuba.

Ukuxoxa naye ngimnike ithemba ngimubonise ngimtshele lokutha okwenzakalile akukhona ukuthi sekuwukuphela, cha yinto nje eyisikhashana, isazobuyela ibe-right, izinto zibuyele esimweni.

Ukugeza ngemuva kwesifo kuyinto ebaluleke kakhulu kithi kule siko esiligcinayo. Kuyasiza ekutheni kususe amabhadi, kususe amashwa namashwa amnyama, okuyiwona asuke ulwabelethe emva kwalokho nosuke ekade kwenziwe abantu ukuthi uphume.